Ke potso e ntle haholo ho hlakisa hore papadi ya cricket e kile ya ba matla haholo naheng. Mme ba ne ba e rata haholo. Empa jwale ha e tsamaya hantle jwalo ka mehleng ya kgale. Ho na le mabaka a fapaneng a ka bang ka ka bakang sena. Mona ke tse ding tsa mabaka o ka nahanang. O ka ba le tlokotsi ya tshehetso ya mmuso le mekgatlo e meng ho papadi ena e bakang hore ho se be le tjhelete e lekaneng bakeng sa ho phahamisa le ho tshehetsa cricket. Ha o tshehetso e matla, batswadi le baithuti ba ka nna ba se ke ba batla ho kenya bana ba bona papading eo ka ha e bonahale le bokamoso bo hlakileng.

Ke potso e matla haholo ebile e hlalosa seo batho ba ba ngata ba neng ba nang le tshepahalo ka sona nakong ya Fifa World Cup, twenty-ten, e neng e tshwarwa Afrika Borwa. Ha re sheba ka morao ka dilemo tse fitileng, re ka hlahloba ka bo ka botlalo hore na ditlamorao tsa ketsahalo ena di fitile kae. Mme re bone katleho le mathata afe, mona ka tlhahlobo e qadileng. Ho ne ho lebelletswe ho tlaba le mesebetsi e mengata ka lebaka la ditshebetso tsa ka ha le tsamaiso ya kopano. Empa ka mora Fifa World Cup mesebetsi e mengata e ile ya ya ba ya ha nakwana fela. Haholo mesebetsi ya construction. Ha kopano e fela, ho ile hwa fokotseha mesebetsi e metjha e sa tsitsing bakeng sa batho ba ba ngata.

Ke ka batla dintho ka hohle hohle tse hore ke kgone ho qala sports sena. Nka batla disebediswa, ka batla le batho ba tsebang ka sports seno, ba nang le kgahleho ho sona hore se kgone ho atleha. Ka batla le ditokomane le dipampiri ke register-e ho tsa dipapadi hore ke kgone ho finyella lee nna le motswalle wa ka.

Ee, re ntse re na le ho bonana hobane ka mehla le matsatsi ntse re tla re kopana re fihle re bue ka ka mokgoo ho no ho le monate ka teng ha ntse re bapala dipapadi tseno nonong le batswalle ba ka. E ne e se thehile ntho e kgolo pakeng tsa rona, ra utlwana seka re bana ba motho. Se ka re ntho e le nngwe hoba re a founelana. Re kgona ho re dule mmoho, re thabe mmoho ka ofela. Re e ke bona e le ntho e ntle haholo hoba e thehile setswalle le le ntho e thata thata pakeng tsa rona.

Ke potso ya hao e ntle haholo. Ho itlhompha pele ka mosebetsi wa dipapadi le ho fumana poeletso ho molemo ke ntho ya bohlokwa. Haholo bakeng sa katleho ya sebapadi. Mona ke maikutlo a ka mabapi le nako eo sebapadi se tshwanetseng ho qala ho fumana boeletsi ha mmoho le mabaka. Ho theha mekgwa e mebe, kopo le moputso. Hq sebapadi a qala ho itlhompha le ho fumana boeletso ho tloha bonyaneng ho ithuta mekgwa e nepahetseng ya boikwetliso, boitshwaro le ho tsamaisa nako eo ho hae hantle. Sena se mo thusa ho theha motheo o matla bakeng sa bokamoso ba hae. Mme ha ntse a hola a fumana boiphihlelo bo botjha.

Nka di rekisa ka theko e hodimo haholo hobane sehlopha seno ke ne ke se rata, ka se rata haholo. E ne hoduma ke di rata haholo diaparo tseo, malome nkekebe ka mo tjhetjhisetsa ho hang. E ne e ha ke nahana ho di rekisa ke ka di rekisa bonyane ka bo ma four thousand, bonyane ke tjhelete e ke reng e nyenyana tse nka di rekisa hobane sehlopha phapang seo ke se rata haholo. Le ha se sa sebetsa hantle, ntse ke se rata. Ke sehlopha se ke se ratileng ho tloha qalong. So diaparo tsa teng nkekebe ka di rekisa.

mabelo a mang a di a itshetlehileng ka tlhaho. E ka ba mabelo a jwalo ka ho lebelo la dipere, ho hlwa di thaba. Dibapadi tse jwalo ka bo diketo, dikgathi ke tsona dipapadi tsa tsa tlhaho tseo.

Ena e hlaba motheong ebile e ama ntho e bohlokwa, empa ya bohlokwa haholo. Ho hloka ho lekana ho menyetla dipapading pakeng tsa bashanyana le banana. Haholo-holo metseng le dibakeng tsa tlase ntshetsopele. Ke nnete hore dihlopha tsa bashanyana di hlaha ka bo ngata. Mme di file di ntsha bashanyana ba ba ngata mekgweng e kotsi. Empa ho hlaha ha dihlopha tsa banana ho tsitsang ho bakwa ke mabaka a mangata amanang le setso, moruo le tshehetso le kutlwisiso ya setjhaba. Mona ke tlhaloso e felletseng, taba seholo ke setso se ntse se ama maikutlo a batho ka hore banana ha ba tshwanela ho bapala dipapadi tse itseng, kapa hore papadi ha se a banana. Sena se thibela batswadi ho dumela bana ba bona ba banana ho kena dipapading. Mme se theha motheo wa hore dihlopha tsa banana di se hloke basebetsi.